Ukufinyelela kwezinketho zokuxhumana kuyithinte ngeyindlela ezahlukahlukene empilweni yami futhi lezo ndlela indlela ezinhle kakhulu, kanti futhi zi-convenient. Kwenza impilo yami ibe ncono ekuthenini uma ngabe kunomlayezo okufanele nguwudlulise ophuthumayo, akusadingekile ukuthi mhlawumbe ngithathe imoto ngiye lapho ekufanele umlayezo ngiwuthumele khona. Koda ngiyakwazi ukuthi ngikhiphe ifoni iselula yami noma umakhalekhukhwini wami ngibhale lowo mlayezo noma ngishaye ucingo ukuze ngithole lowo muntu engifuna ukumdlulisela lowo mlayezo.

Kulula kakhulu lokhu ngoba kukhona iyinkundla zokuxhumana ezifana ne-WhatsApp ezingafuni ukuthi usebenzise imali eningi noma idatha eningi, ukuze uthumele umlayezo owodwa. Kanti-ke futhi kukhona inkundla zokuxhumana eyihlukahlukene ey'fana no-Facebook, Instagram, Twitter noma X ongazisebenzisa ukuze nikwazi ukuxhumana. Akusadingekile ukuthi abantu baxhumane ngokushayelana ocingo okuyiyona ndlela ebizayo uma ngabe ufuna ukuxhumana nomunye umuntu okwelinye ilizwe. Kanti uma ngabe uxhumana naye ngokumshayela usengakwenza lokho ngawo ngazo lezi nkundla engikhuluma ngazo okuyi-WhatsApp, i-Twitter, i-Facebook kanye ne-Instagram.

Ukuqina noma ukusimama kwe-AI kungaba nomthelela omuhle nomubi futhi embonini yezokukhangisa, isizathu salokho ingoba imboni yezokukhangisa ibheke kakhulu ekusebenziseni abantu noma abantu abadumile nosaziwayo, phecelezi ama-influencers. Kodwa ukuqina noma ukusimama noma ukusabalala kwe-AI kuzokwenza ukuthi iy'nkampani zingasasebenzisi abantu isiqu sabo noma iziqu zabo kodwa kuzosetshenziswa i-AI ezobe yenza abantu ngemishini ukuze kube yibona abakhangisayo. So, lokho kuzokwenza ukuthi abantu balahlekelwe amathuba omsebenzi okukhangisa ey'nkundleni zokuxhumana, kanti-ke futhi umphumela omuhle lapho ukuthi inkampani ziyobe zonga imali, le ebeyizobe beyikhokhela abantu noma ama-influencers.